Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke tshogile thata, ka gore ke ne ke sa itse gore go ntse jang gore o pagame sefofane. Mme ka nako eo ke ne ke tswa ko toropong ya Mafikeng ke tla mo toropong ya mo Gauteng.

Le ga ke tlile ka pagama sefofane, ke se tshaba mo go rileng, mo go maswe, ka gonne ga se simolola sefofa ga utlwa o bidiwa ke letswalo. Mme seo ga ke rate go itemogela sone le e seng, mme toro yaka ke gore ke pagama sefofane se se bidiwang Flysa ka gore ke utlwile batho ba bua gore ke sefofane se se siameng e le ruri.

Tsala ya me gore o kgone go pagama sefofane, o tla tshwanelwa ke gore o tsamaye o ye kwa lefelong le o tla kgonang go buka tekete ko go lone, mme ga o feditse le tla go naya nako e e leng gore o tla tsamaya o ya kwa Airport-e ka yone gore o kgone go tsamaya wa go pagama sefofane sa gago. Mme ga o tsena kwa nageng ya Nigeria, se o tshwanetseng ke go se dira ke gore o tsamaye oye go netefatsa gore ko o fitlhileng teng, ke ko o neng o tshwanetse oye teng ka nnete. Mme wa kopa le thuso e e tseneletseng gore o seke wa timela ko nageng e o sa e tlwaelang.

Ke nagana gore ke tiro e ntle tota ka gonne dibese di sa ntse di le tlhwatlhwa e ko tlase, ka jalo mo maemong a eleng gore ikonomi ya rona e iphitlhela e le mo go yone, ke tsela e e leng ntle tota gore dibese di nne teng mo ditoropong tsa rona. Mme tsela e e leng gore di tsamaya ka yone e a kgatlhisa le yone le fa e le gore di tsaya sebaka gore motho o fitlhe ko o yang ko teng, mme tsone go nna tlhwatlhwa tlase ga tsone ke gone go dirang gore ke di rate.

Dikgwetlho tse eleng gore ke ne ka itemogela tsona, ke gore ke ne ke sa itse gore karata ya teng e bidiwa eng le gore e dirisiwa jang. Mme seno se ne sa ntira gore ke lebege ke le motho o sa itseng gore o batlang, mme se nka se rata ke gore ba dikgwebo tsa dibese barute ke badirisi ba bone gore dikarata tseno di dirisiwa jang. Gore kamošo go seke ga nna le motho o e leng gore o tla itemogela se ke itemogetseng sone.

Selo se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke go nna le pelo e ntle go ka seno se tla dira gore a rate batho mme ebile batho le bone ba mo rate. Gape le gore a tla a kgone go aga kamang magareng ga gagwe le batho ba e leng gore ba dirisa bese ya gagwe. Mme seno se thusa bakgweetsi ba dibese thata mo maitemogelong a bone a tiro ka gonne se se dira gore tiro ya bone e nne e e botlhofo, fa ba itse gore batho ba ba dirisang dipalangwa tsa bone ba ba tshepa.

Dikotsi tse di ka nnang teng ke gore bakgweetsi kana badirisi ba dibese, ba ka feleletsa ba gobala fa go dirilwe seteraeke. Mme seno se ama batho ba e leng gore ba ya tiro, ka tsela e e sa siamang ka gore ko bofelelong ba letsatsi ba feleletsa ba sa kgona go ya kwa ditirong tsa bone. Mme seno se ile go dira gore ba seke ba kgona go patelwa madi a eleng gore ba berekela ko ditirong tsa bone, mme ga ba kitla ba kgona gore ba fepe ba malapa a bone.